Imfuyo nezitshalo zibaluleke kakhulu emiphakathini yasemakhaya, kakhulukazi ngokudla, ngoba iy'tolo kakhulukazi zisemadolobheni noma zikude kunasemakhaya. Ngakho-ke uma unezitshalo zakho unemfuyo yakho uyakwazi ukuthi uthole ukudla okunomsoco ngaphandle kwesidingo sokuya ezitolo. Futhi kwezomnotho uyakwazi nawe ukuzithengisela mhlawumpe imfuyo noma izitshalo zakho nawe uzenzele imadlana ezosiza endlini. Futhi izinto zokuphatha imfuyo nezitshalo, into eyayikhona soloku nasemandulo. Ngakho-ke kuyindlela yokuthi udlulise usiko ebantwaneni bakho.

Ngicabanga ukuthi kuhle kakhulu ukuthi sigqoke izingubo zamasiko ahlukene ngoba thina eNingizimu Afrika singumphakathi onamasiko amaningi. Kumele sifundane nathi sizophilisana kamnandi siqondane ukuthi sithandani singamasiko sibone ukuthi senzani amasiko ahlukene ayenzani, nini, kanjani. Kuhle kakhulu ngoba lokho kwakha ubudlelwano babantu baseNingizimu Afrika.

Esikhathini samanje sengijwayele ukubona izinto ezifana nesitambo noma ipapa ziphekwa ngey'ndlela ezahlukene. Izinto ezifana ne-instant pap noma isitambu esitholakala ethinini. Ngicabanga ukuthi kuhle ngoba kuthatha isikhathi esifishane ukuthi ziphekwe lezinto kodwa ngesinye isikhathi akunambitheki. Mina ngicabanga ukuthi kumele abantu abadala emindenini bafundise isizukulwane esisha ukuthi izinto ziphekwa kanjani ngoba kumnandi ukudla okuphekwe kahle ngesintu. Izinto ezisheshayo mhlawumpe kungaba lula, kodwa hhayi akunambitheki, ngakho-ke ngicabanga ukuthi kumele sihlale ekuphekeni kwasendulo.

Izinto zasendlini zesiZulu engizaziyo, mhlawumpe ukhamba noma iphini lokubonda ipapa. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi mhlawumpe into engiyisebenzisayo mina iphini lokubonda ipapa. Ngicabanga ukuthi esikweni khona yinto eyenza ukuthi kube lula ukuthi sikhumbule usiko lwethu, kodwa ukuthi zisetshenziswe endlini manje, angicabangi ukuthi kudlala iqhaza elikhulu kangako.

Njengomuntu okhulele edolobheni, ngicabanga ukuthi ubuchwepheshe bungifundise kakhulu ngosiko lwesiZulu ngoba abantu abadala basemndenini wami nabo bakhulele emadolobheni. Ngakho-ke kunzima ukuthi ngithole ulwazi kabanzi ngesiko lwesiZulu kodwa ubuchwepheshe buyangvumela ukuthi ngkwazi ukuthi ngibone ezinye izinto futhi ngibe nomqondo ukuthi mhlawumpe kunjani emakhaya, mhlawumpe esiZulwini izinto zenziwa kanjani . Ngaphandle kobuchwepheshe ngicabanga ukuthi ngangingeke ngazi ukuthi izinto eziningi zisebenza kanjani esiZulwini.

Indima edlalwa ngabesifazane ezinhlakeni zobuholi bendabuko, inkulu kakhulu abay'dlalayo ngoba iqala kuNkosazana uNandi. UNandi waye ngumholi onamandla kakhulu, futhi ohlakaniphile. Abantu besifazane noma bangenawo amandla adlula amadoda ngesikhathi samanje, futhi nesikhathi sakudala. Kodwa-ke abafazi yibona abakhulisa izinkosi ezingenayo ebuholini, futhi ibona abayenza isiqiniseko sokuthi ley'nkosi ezingenayo zihlakaniphile ngokwanele ukuze bathole ukuthi ukuze umphakathi uthole ubuholi obucacile.

Ngicabanga ukuthi kukhona ukushayisana phakathi kwemfundo yesimanje nolwazi lwendabuko. Ngoba imfundo yethu esiyifunda emanyuvesi nasezikolweni kuxhumane kakhulu nendabuko yabelungu abebasibandlulula ngesikhathi ngesikhathi sobandlululo phecelezi apartheid. Ngakho-ke ngaleso sikhathi abelungu babebheka indabuko babebhekela indabuko yethu phansi. Kodwa ngiyaqala ukubona abantu abafundi basenyuvesi befuna kakhulu ukufunda ngendabuko yabo. Ngicabanga ukuthi sisendleleni enhle ngiyathemba ukuthi sizobona okunye sibone kabanzi ngey'ndaba zendabuko.